Gantsi ga re bua ka dijo tsa Setswana re bua ka merogo, re bua ka ting, re bua ka mogodu re bua ka bogobe jwa lerotse.

Mo motseng wa rona go na le melao e latelwang fa lesea le belegwa le fitlha kwa ntlong. Motswetsi kampo mmaago ngwana o tla be a beiwa ko kamoreng mo o tlabeng a dutse a sa boniwe ke batho ka jalo batho botlhe ba ba tsenang mo ntlong go na le tsela e ba e latelang ya go tlhapisiwa matsogo le go tshelwa metsi maoto ka metsi gore ba se gate ngwana le gore motsetsi o dula a sa bone ke batho o dula a tswaletswe mo kamoreng. Ga a tshwanna go nna a tswela-tswela kwa ntle, a fitlhe mo bed-eng a patlame, a fiwe motogo le kofi a dule le ngwana.

Re ka thulana kapo ba le o gobalang o a tlhagelwe ke kotsi ka ntlheng ya go dula re phetelela mo karolong e nnyane.

Tota batsadi ba re tlhalosetsa ka tsela e baneng ba amogelwa ka yone e fela dinako di fetogile dilo ga di sa dirwa jaaka maloba ka jalo ba ba ruta gore ka dinakong tsa bone ba ne ba tsholwa jwang mme ebile go ne go na le melao e latelwang ka jalo bašwa ba mo nakong e, ba itirela jaaka ba rata ga go sa tlhole go latelwa melao kampo sone setso ka tsela e e leng gore bana ba tsholwa ka yone mo nakong. Ke ka jalo ke bona go le mosola gore ba ba tlhalosetse, bana ba kgone go tlhaloganya mosola wa melao e ne e le teng ka nako e, ba leke le gore ba simolole go e dirisa gonne tota bana ba ne ba bolokesegile ka nako eo.

Tota dikopano ga di sa tlhole di le teng go tshwana le mo nakong e e fetileng, mo nakong e e fetileng e ne e re ga go na le mathata kampo bothata bo bo tlhagileng mo lapeng go ne go kopanwa go tla go buiwa go tlhalosiwa gore go ka rarabolwa jang bothata bono. Ka se sebaka e sale batsadi ba iketse borobalo tota go fetogile dilo tse dintsi mongwe le mongwe o dira jaaka a batla, o tsaya ditshwetso ka botshelo ba gage jaaka a batla go nna le dikopano gantsi ga go na le maso kampo one manyalo kampo ditiro tse di diragalang mo lwapeng fela. Go fetogile dilo dile dintsi.

Di a ba tiisa mme di ba ruta maikarabelo a tsepameng gonne ga o le rre o mo ntšhwa go na le dilo di le dintsi tse o tshwanetseng o di itse le dilo tse e leng gore o tshwanetse karolo mo go tsone.

Go a bo ko buiwa ka dikgomo tse di sa felelang kampo kere one madi a a sa felelang a magadi a ntshiwa a sa felela ke ka jalo ba re dikgomo di a tlhotsa.

Go bua nnete ga ke latele merero ya di fashion-e thata gantsi jang tsa banna mo Aforika Borwa e fela ke a bona gore diaparo tsa setso di farologane thata e sale ka twenty twenty-five. Go na le, ba tsentse ditsela tse di farologaneng tsa go dira diaparo tsa setso ga ba go diretse sekipa o tla bo bona fale le fale gore ba ne ba leka go bontsha setso e fela ga go sa tlhole go tshwana le moaparo ono apariwa mo nakong e fitileng le mebala ke mebala e kgatlhisang thata.